Ukulinda komshwalensi wezomngcwabo kuthatha imizuzu or emincane usagcwalisa ubathumela isitifiketi sokufa ne-ID, bese kuthi emva kwalokho kuzothatha usuku noma izinsuku ezintathu ukuthi imali iphume. Lapho basuke besacubungula ngampela ukuthi lo muntu ushonile yini. Bese kuba okukhishwa kwemali elingene ezothathwa inikezwe .

Uma ebhange lami bekhetha ukuthi sesikhokhisa imali encane, ngingaqhubeka ngokulisebenzisa ngoba phela lokho kuzosho ukuthi ngizokhona ukonga imali ngenze ezinye izinto ezibalulekile. Ngoba phela ibhenki njengamanje selimba eqolo, imali yakhona asephezulu kakhulu asephezulu kakhulu, ayasibulala manje. So, ibhenki nebhenki elilodwa imali ilona impela engingalikhetha and ngiqhubeke ngisebenzise ikakhulukazi uma kwibhenki lami.

Ukuvula amabhenke kula malanga sekulula akusafani nakudala. Ukuvula amabhenke manje sekudingeka nje izinto ezincane akusafani nakudala lapho babedinga khona ukuthi ulethwe umuntu osenalo ibhenke laleyo nkampani. Futhi bedinga nezinto ey'ningi. Njengamanje into abayidingayo nje ukuthi uhleli ekhaya usebenzise i-ephu, uyakwazi ukuvula ibhenke wenze noma yini ofuna ukuyenza. Into engingayisho futhi ukuthi amanye amabhenge kumele nawo ethathe le ndlela yokuthi ukwazi ukuvula ibhenge uhleli ekhaya.

Into okumele bayenze kuqala ukuthi benze sure ukuthi izinkokhelo zakhona ziphansi kakhulu ukuze umfundi akwazi ukusebenzisa ibhenke, engabulawa ama-charges asebhenke azi ukuthi ebhenke imali abamthatha yona ngenyanga ayikho phezulu kakhulu. And okunye-ke nawo ama-savings, inkokhelo, inketho yokonga nayo ibalulekile ukuthi bemfundise ukuthi kongiwa kanjani umfundi ngoba esezothola imali eqhamuka ko-NSFAS nakumanye amabhasari.

UNonjabulo Buthelezi, so into ngayo ukuthi athole insurance ezokwenza ukuthi akhokheleke and u-insurance uzoyi-understand-a indawo aphuma kuyo ukuthi injani ngoba kula malanga uthola ama-insurance anobugebengu. So, into ebalulekile futhi kakhulu ukuthi ahlale kuyo ku-inthanethi abheke ukuthi iyiphi i-insurance engenabo ubugebengu, ebona abantu indlela abacacisa ngayo izinto ukuthi benziwayinjani ngemshwarensi. Khona naye uma eseyobheka u-insurance ebheke umshwarensi ongahambelana nesimo akuso.

Yebo, usengakwazi ukufaka isicelo. And okunye okubalulekile ukuthi akulethe kumele alethe umazisi wakhe, ukuze bezokhona ukuthi bemenzele ikhophi, aphinde futhi alethe incwadi ebekhokhelwa ngayo okubizwa kuthiwa ama-payslip. Aphinde afuthi enze ikhophi yasebhenge, aphinde futhi agcwalise ifomu lakhona kahle. And bese futhi eyolanda incwadi ebizwa kuthiwa i-U nineteen lapha abesebenza khona.

Into engayisho lana yabona ukuze yonkinto ihambe kahle la, kumele ulinde ukuze sizolandela imniningwane nathi ukuze sizobona ukuthi ngampela kumeleni uwuthole lo masingcwabisana, nanokuthi ushone ngampelani loyo muntu. Siyaxolisa impela baba, siyazi ukuthi uyijahile le mali kodwa emva kwey'nsuku nje ezimbalwa ungakamngcwabi uzokhona ukuthi uthole i-policy yakho, yonkinto izoyithola ihambe kahle.